Khuyini eyenza abantu abatjha bona bangabi nekareko kezokulima nokufuya? Lotjhani. Ngowami umbono ngicabanga bona ukuhlala emadorobheni nokutjhuguluka kwendlela yokuphila ngikho ekwenza abantu abatjha bona bangabi nekareko kezokulima nokufuya. Abantu abatjha abanengi bakhulela emadorobheni, abayiboni ipilo yemakhaya, babona ipilo yemakhaya khulu

Iindawo zemaplasini kufanele zithole iinsiza kumasipala namkha abanikazi bamaplasi kufuze kube ngibo abalethela abasebenzi babo iinsiza na? Ngiyathokoza, mina ngicabanga bonyana kufanele abanikazi bamaplasi bathole iinsiza kumasipala. Ngowami umbono ngicabanga bonyana umasipala kumele adlale indima ehle tle namkha ekulu khulu ekurhelebheni abanikazi bamaplasi, kubayini ngitjho njalo na? Umasipala kufuze athuthukise amaplasi awase ezingeni eliphambili ngokubarhelebha ngeensiza ngombana kunemali ebayithola qobe nyanga zoke ekufuze irhelebhe umphakathi kodwana bona bathatha imali le bayifake ngeenkhwanyeni zabo. Umasipala jemde adlale indima ekulu ekuthuthukiseni amaplasi woke ngombana

Ingabe abasebenzi bemaplasini banazo iindawo zesizo erhelebhako? Vuma nofana uphike bese usekele ipendulo yakho. Ngiyavuma nesihloko. Ngowami umbono ngicabanga bonyana ekadeni bezingekho iindawo zerhelebho ngombana isikhathi besi sesemva khulu, ngitjho ne-technology nayo beyisesemva khulu kodwana esikhathini sanje ipilo yemaplasini sebayithathela phezulu khulu ngombana isikhathi asisafani nesasekuthomeni ngitjho ekadeni. Ipilo yokuthenga ngeentolo le seyiyabiza amalanga la namkha ukudla esikudlako lokhu nakho kuyabiza, ukudla esikudlako lokhu sebakufaka iintjhefu balinga ukusibulala. Abantu babona bona kuncono batjale, balime ukuze sizokuthola ukudla okunepilo. Nabasebenzi nabo kufuze baphathwe kuhle.

Ingabe urhulumende unamahlelo ngokuthuthukisa zokulima? Hlathulula. Iye ngicabanga bonyana urhulumende unawo amahlelo ngokuthuthukisa zokulima, ngombanyana uyabona bonyana kwezomnotho asikajami kuhle tle enarheni yekhethu eSewula Afrika begodu kuyipilo emsinya khulu engatjhugulukisa abantu boke ilethele abantu abatjha amathuba womberego. Umnyango nawo wezeFundo ukhuphe ijima lokobana makube khona iimfundo zokulima ngemaNyuvesi, kodwana abafundi bayazibaleka iimfundwezi ngombanyana bacabanga ukuthi kuziimfundo ezizobabusela emva khulu. Urhulumende wabona athome ijima lokuthi nalaba abahleli emakhaya bangahlali bangenzi litho bathome nabo balime ngombanyana kuyipilo ehle tle begodu ezokukhuphula umnotho ngeSewula Afrika.

Bala imihlobo emihlanu yemirorho oyaziko. Yokuthoma imbuya, yesibili umarhanisi, yesithathu irude, yesine umphurhu, yesihlanu umnawa.

Ngiliphi ihlelo elingenziwa ukudosa ilutjha ukuthi lizibandakanye kwezokulima? Umbuzo lo ulula tle. Abakhombise abantu abatjha bona isikhathi sitjhugulukile asisafani nesakade, bona sewuyakghona nokulima nge-technology wenze izinto zakho zibe lula tle, futhi bakhombise abantu abatjha kwezeemali namkha iimbalo kwezokulima babone ukuthi umkhakha lo unemali ehle tle namkha ungenza imali etjhisiweko ngokulima ngombana abantu abatjha bathanda imali begodu basungule amafemu la

Ngokwekolelo yakho, isomiso sibangelwa yini? Ngokwekolelo yami isomiso sibangela mtjhiso, sibangelwa kutjhisa khulu kwelanga begodu nokungani kwezulu. Ukungani kwezulu ngikho okubangela bona sibe nesomiso. Begodu isomiso sibangelwa khulu lokha ukungani kwezulu isikhathi eside.

orhageleko lo unomthelela phezu kwamatshwayo wesomiso abonakalako la kezinye iindawo? Iye kutjhisa khulu begodu nakutjhisa khulu siba nesomiso, siba nesomiso nje ngombana izulu alini asina zulu elilingeneko nofana izulu alini ngendaba yomtjhiso begodu lokhu

Ubona bona umtjhiso orhageleko lo ungenza bona kutlhayele ukudla eSewula Afrika? Awa angiboni njalo, umtjhiso lo angeze wenza iSewula Afrika itlhayele ukudla ngombana isikhathi sitjhugulukile ngikhuluma ngani na? Ngikhuluma nge-technolgy. Nofana kungatjhisa kangangani likhiphe unomdakana ngemgodini kuneensiza ezingenza bona ilanga lingatjhisi iintjalo bona zikhule kunamakhemikhali enza bona iintjalo zikhule ngaphandle kwamanzi nofana singabanjwa sisomiso kangakanani na. Ngakho-ke umtjhiso lo angeze wenze bona sitlhayele ukudla eSewula Afrika ngombana kuneensiza ezingenza bona ilanga lingafinyeleli khulu eentjalweni bona zikhiqize ukudla. Ngakho-ke umtjhiso lo angeze wenze bona sitlhayele ukudla eSewula Afrika ngiyathokoza.

Ukulima hlanu komdzwela kungawuletha umehluko ebalimini abarhagalelweko yisomiso? Iye kungawuletha umehluko ebalimini abarhagelweko yisomiso. Ngingathoma ngokuthi umdzwela kuyini? Umdzwela yindawo ehlezi ihlezi inamanzi, amanzi akhona akapheli la ngaphasi. Ngakho-ke nawutjala hlanu komdzwele uzokuzuza khulu ngombana iintjalo zifuna amanzi nofana amawethe, iintjalo zifuna indawo emanzi ehlezi imanzi ngaso soke isikhathi ukuze iintjalo zakho zikhule kuhle.

Ngisiphi isithelo osithandako? Mina isithelo engisithandako libhanana, ibhanana ngilithandela ungombana line-vithamini C liphinde futhi libe ne-fiber. Nawudla ibhanana uzizwa umqemani khulu ungenza nanyana yini ngombana ungasutha nawudla ibhanana ngiyathokoza.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadalwe ngelanga, ngeveke, nge-iri namkha ngenyanga? Ngicabanga bona ngeveke.

Ngimaphi amahlelo ekufuze enziwe ukwenzela ukudosa ngobunengi abodade kwezokulima? Ukufikelela ifundo

Liqakatheke ngani ihabhula emzimbeni womuntu? Ihabule liqakatheke ngobana lipha umzimba amandla, linama-fiber, linama-vithamini begodu lisiphalaza

Hlathulula bona isiwesezulu sibathinta njani abalimi nofana abosomaplasa. Ubujamo bezulu budlala indima ekulu ekulimeni njengombana inani elifaneleko lelanga lingenza ingadi yakho ithuthuke nofana isiwuruwuru esimbi singayilimaza. Abalimi bathembele ebujameni bezulu obuhle ukutjala ukudla kwabo. Izulu elinengi lingadosela ekutheni iintjalo zibole begodu izulu elingakafaneli lingenza kube budisi ukutjala iintjalo nokondla iinlwane.

Ngiyiphi indima eqakathekileko engadlalwa ngurhulumende nofana umbuso ukusekela abalimi abasakhasako? Indima engadlalwa ngurhulumende bona isekele abalimi abakhasako kufana

Ukutlhogeka kwamanzi ephasini kubangelwa yini? Ukutlhogeka kwamanzi ephasini kubangelwa

Veza indlela abantu abafanele bazitjheje ngakho endabeni yokuhlanzeka

Ingabe ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni? Iye ukutjala ukutjalwa

Ivithamini C etholakala ebhananeni, iwusiza njani umzimba womuntu? Ivithamini C efakwe ngaphakathi kwebhanana ingakhuphula ikghono lakho lokulwa nokugula begodu ikhuphula namasotja womzimba.

Anele amahlelo enziwako ekuthuthukiseni abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrikha? Awa.

Imirorho isiza njani abafundi eenkolweni? Imirorho ibasiza ngokuthi ibaphe amandla, bangazokudinwa msinya begodu bahlale bahlezi batjhejile.

Hlathulula bona isipinatjhi sidlala yiphi indima emzimbeni womuntu. Isipinatjhi siyinto enomsoco onamandla, inama-calorie aphasi begodu inamavithamini amanengi, isizakhamzimba kanye ne-fiber ukwenza bona ibe kukudla okuhle khulu tle.

Kufuze benze njani labo abafisa ukuba malimi

Kufuze benze njani laba abafisa ukuba malimi kodwana bahlala eendaweni ezitlhoga nethosi lamanzi? Mina ngibona ngathi bangahlangana babe banye

Veza iinthelo ezihlanu ekwenziwa ngazo utjwala nofana iwayini. Amadribe, ipanabhula, ihabula, u-mango kanye negwava.

Kuba yini ukudla kubiza kangaka ekhethwapha naphezu kokuthi kulinywa khonalapha ekhethwapha? Ukudla kubiza khulu ekhethwapha ngombana inani labantu likhuphuka mihla namalanga, qobe ngelanga umuntu uyabelethwa. Okunye kubangelwa kukuthi i-VAT ikhuphuka njalo enyakeni qobe ngenyanga ukudla kubiza kangaka ingombana iinsiza zokulima ziyabiza.

Ngimaphi amakghonofundwa ekufuze kuhlonyiswe ngawo abomma kwezokulima? Amakghonofundwa ekufuze kuhlonyiswe ngawo abomma kwezokulima ukuthi bafundiswe ukutjala, bafundiswe ukulinywa, bafundiswe ngeemali nakuza kwezokulima, bafundiswe nje ngakho koke ekumayelana nokulima ukuthi uthomaphi uyephi begodu ugcine kuphi.

Hlathulula bona ivithamini A nevithamini C ezitholakala bona ziqakatheke njani emzimbeni womuntu. Amavithamini womabili la, aqakatheke ngobana ngombana anama-fiber

Yi-aloe, yitamati, yihabula kanye nesphila.